Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane. Ke ne ke tshogile thata ebile ke ne ke sa itse le go tshepa gore e tlaba nna wa palamang sefofane. Ke ne ke fofela ko nageng ya Fora.

Tota ke ne ke ipona ke pagama sefofane mme ebile ke tshabe sefofane . Ka gore nako nngwe ga ke le ko godimo ke tshaba gore ke tla wela ko tlase mme ke lo lebaka la gore ke tshaba sefofane. Mme sefofane sa ditoro tsa me se e leng gore ke batla go se pagama ke sefofane sa di-Emirates.

Tsala ya me o tshwanetse go nna le lekwalo itshupo le madi a currency, gape a nne le tekete e eleng gore o tshwanetse ke go e dirisa gore a pagama sefofane, mme ebile lekgetlho la ntlha o tshwanetse ke go book-a ticket a patele ga a fetsa o tla tekete. Mme tekete e o tla montshetsa kwa tshwanetseng go pagama sefofane kwa teng mme gantsi go rata go paganyelwa ko O R Tambo.

Tiriso ya dibese mo toropong ya me. Ke tiriso e ke bonang e siame dilo tse ke di ratang ka bese ke gore e tlhwatlhwa tlase. Tekete ya teng o ka e fitlhela nako le nako, mme dilo tse ke sa di rateng ka bese ke gore di tsamaya morago ga nako.

Fa go sena motlakase go bothata gore o ka dirisa karata e botlhale.

Selo se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke gore ba tshwanetse ke go obamela melao le matshwao a tsela. Mme bakgweetsi ba dibese ba re thusa thata ka maitemogelo a siameng a go ya kwa tirong ka gore dibese di tsamaya phakela.

Batho ba ka tlhokafala fa e le gore strike sa direga, mme strike se ama batho ka tsela e sa siamang ka gore ba tlile go tshwanela ke go dirisa madi a bone ke gore ba dipalangwa tse dingwe.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng ka gore di re naya thulaganyo e e ikanyegang ya go tsaya loeto, mme se se dira gore re le badirisi re kgone go tsaya loeto ka tsela e siameng mme bese ga e ka nkema ka dinao nka gotsafala thata.

Ee, nkile ka siwa ke bese ka ntlha ya lebaka la gore ke ne ke tsogile lata ke sa tsoga phakela.

Ee, mo tikologong ya rena go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese, mme se se dirile maitemogelo a gore re le batho re tshwanetse ke go dira thulaganyo ya go dirisa dipalangwa tse dingwe. Ga e le gore go na le ditshupetso tsa dibese.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe ka gore ga di ka dira jalo di tlebe di senya nako. Mo godimo ga moo ditsela di le dintsi ga di a nna sentle tse dingwe di na le mesima tse dingwe di .

E re ama ka tsela e sa siamang ka gore tlhwatlhwa e e tlabe e ya ko godimo jara le jara.

Nka di neela lesome ka gore tirelo ya dibese e na le thulaganyo e siametseng badiredi, mme ebile ditekete tsa teng di tlhwatlhwa tlase.

Ke ikutlwa ke e fela ke bona gore ke tshwanetse go dira thulaganyo ya go dirisa sepalangwa se sengwe.

Ee, go tsamaya ka dinao go na le melemo ya boitekanelo ka gore wa ikatisa, mme seo se maatlafatsa mmele mo tikologong ya rona.

Ee, ke itse letšhwao la batsamaya ka dinao mo tseleng, mme matšhwao a ke a itseng ke letšhwao le le ka etsang tsela e e tsamaegang le letšhwao le le ka etsang tsela e eleng gore e na le kotsi.

A ka tshwariwa poo kgotsa ga e le gore o na le bolwetsi a ka wela fa fatshe, mme go netefatsa gore batho ba ba tsamayang ka maoto go ya tirong ba sireletsegile. Ke go dira bonnete jwa gore company e ba e direlang e na le dipalangwa tsa teng kgotsa ba tsamaya ka ditlhopha gore ba sireletsana.

Fa o dirisa baesekele o ka ikatisa mme ebile o ka ya tirong ka yone nako nngwe le nngwe, mme kotsi ya teng ke gore o ka thudiwa ke koloi. Fa e le gore wena o kgotsa o e dirisa mo tseleng e leng gore ga wa tshwanelwa ke go e dirisa.

Go dirisiwa dipone tsa mmila gore o kgone go bona bakgweetsi ba bangwe, mme ga e le gore ga di dire bosigo o ka diragalela ke kotsi.

Gantsi fa pula e na tsela ya thelela mme e nna metsi, mme batho ba ba yang tirong ba fitlha go le lata ka gore go diragala gore bakgweetsi ba tsamaela ka bonya mo tseleng.

Ba tsamaya ka dibaesekele le batsamaya ka dinao go ya kwa tirong ba ka nna mo kotsing. Mme puso e ka tshwanela ke go dira dipalangwa gore ba kgona go sireletsega le go fitlha kwa tirong ba babalesegile.